Abantu abasebenzisa amadivayisi ama-device ahlakaniphile bengayibekela ekutheni umuntu abhale ekutheni hlasimpe kwidivayisi yakho ungabhala ukuthi mina ngizokwenza lokhu nalokhu and emese-ke uyenza. Mese usuwenzile ubhale everytime kukhona okwenzile uyahamba uyothikha laphaya online ukuthi kwidivayisi yakho ukuthi mina nokuthi sengikwenzile. Iyona ndlela ongakhona ngayo uku-track-a i-progress yakho inqubekela phambili yakho leyo.

Izici zeyitayela zemihlobo yomculo ehlukahlukene umculo ijezi, ijezi ungazuthi ifuna eyi abantu abaklasi. Umculo o-slow, umculo othambile, ophansi, othobekile nje ongazuthi ungawulalela uhleli kahle, upholile umculo opholile. Kanti i-hip hop umculo ongazuthi ukhipha indlela ozizwa ngayo imizwa yakho one-anger indlela nje ozizwa ngayo ukuthi eyi ngizizwa kanje kanjena. Umculo onganendaba okukhiphayo yonke into engaphakathi kuwena. Kanti uhlobo lomculo womdanso we-electronic, lona ila usuke ujabula khona. Uyidedele uzizwa ungene ndaba nokuthi omunye oseceleni uthini.

Into ebalulekile ukuthi uma ngabe sizoba nohambo ukwazi yonke into, sithola ulwazi olufanelekile singakasuki. Kungayibikho into esizothi sizoyibona phambili. Yonke into siyazi sisekhona ekhaya, singene kwi-inthanethi siseshe siqinisekise. Uma ngabe kubiza ukuthi senze ama-calls yonke into. Ikhariyensi yala esiya khona yonke into even ama-bookings ethu sihlele ukuze singabi nenkinga uma ngabe sesifika phambili. Siyihlelele ukuthi sizoxhumana kanjani yonke into.

Uma ngabe abantu be-social media, sebekhona bagqugqumezeli benkundla yezokuxhumana sebedalula yonke into phambi kwabantu. Angicabangi lokho lokuthi kuwumqondo omuhle ngoba akuzukubanika isithombe esihle kwabanye abantu abazobe besafisa ukusebenzisana nabo. Kanjalo kuzobalimaza kakhulu bona more than kungashaya abanye abantu noma inkampani ingadicilileka phansi but kungaletha ukungathembeki kubo ukuthi abantu bebuye befune ukusebenzisana nabo.

Into engabaluleka ngayo abantu ekutheni bakhone ukukhetha abantu abalungile abazogqugqumezela ukuthengwa kwe-product. Into ebalulekile ekutheni uhlole indlela yokuthi umuntu ama-reviews ukuthi phambilini ubeke wasebenza kanjani. Kuyinto ebalulekile ukwazi ukuthi umuntu uthanda kangakanani umsebenzi wakhe ukhathalele kangakanani. Nanokuthi uma ngabe uzothola umuntu ongenayo i-experience eyi kunzima lokho kunzima lokho ngoba usuke umnika isikhathi sokuqala. Kubalulekile ukuthi ube seduze kakhulu impela naye ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi wakho uwenza ngendlela ulandelele.

Into ebalulekile uma ngabe usebenzisa i-inthanethi kuwukuthi uhlelile ukuthi kuzoba khona iy'nkokhelo ezizenzakalayo kanye nokuthi nokudluliselwa inzuzo ebalulekile abathengi abangaqiniseya sangayo ukuthi iy'nkokhelo zenzeka ngesikhathi. Ukuhlale njalo u-check-a ungene kwi-inthanethi yakho u-check-e kwi-ephu yakho ukuthi konke kuhamba ngendlela yini osuke uyihlelile. Kodwa isikhathi esiningi uma sihlele kahle uhlele kahle kwi-ephu yakho ayikho into eyaye iphazamise. Yonke into ijwayele ukuhamba ngendlela.

Ukusebenzisa ukuxhumana uhlobo lwezokuxhumana into imithelela enginayo ukusebenzisa kwey'ngcingo ukuthi isikhathini esiningi umuntu ohlala kakhulu esebenzisa kakhulu uhlelo lwezokuxhumana ugcine engasakhoni ukuxoxa nje nabantu bukhoma. Ugcine asejwayele kakhulu nje le language yokukhuluma nomuntu ungamboni and esikhathini esiningi uma ngabe uzosebenzisa ama-messaging app kakhulu, wona iwona alula asheshayo futhi nangabizi. Kanti kwesinye isikhathi bangabe kuzodinga ukuthi umuntu ngize ngimufonele lokho kuyabiza kwesinye isikhathi. Koda kulula kuhle kakhulu ukusebenzisa kwezokuxhumana.